Ke ne ke ikutlwa ke itumetse tota, sa ntlha ga ke tsamaya ka sefofane ke ne ke ya kwa Bokone Bophirima ke ya go tjhakela auntie wa me.

Nka rata go pagama sefofane se se tsenelelang thata ko marung, batla go bona maru ka fa teng gore a ntse jang.

O tshwanetse gore o be santlha o tshwanetse go ba le passport-o ga o tsena kwa airport-o tshwanetse o be o itse tlaar itse sefofane nomoro ya fofane se o tlileng go se pagama ga o tswa fa o itse gore sefofane se o tsamayang ka sone se tsena nako mang se tswa nako mang e bile se go fitlha nako mang ko o yang teng.

Dibese mo toropong e ke nnang mo go yone di tsamaya ka mokgwa o siameng, selo se ke sa se ratang fela ke gore di tsamaya goseng jaanong di batla motho a phakelele tota ga a batla go ya toropong le be boa go setse letsatsi le phirimile.

Mathata a ke kopanang le o ne fa ke dirisa karata e e botlhale ke gore, e kgona go latlhega ka bonako ke be ke sa bone kwa e teng, le teng ga e latlhegile e batla go e dira ka madi a mantsi.

Ke fa mokgweetsi a kgona go bua le batho ba ba pagamang bese sentle, e bile a ba bolelela ura e a tsamayang ka yone phakela gore ba kgone go kena kwa tirong nako e santse e le teng, ke mokgweetsi o tsayang batho ba ba yang teng ntse ya gore o fologa mo setorong se se rileng o le o fologa kae.

Batho ka bontsi ba latlhegelwa ke mesebetsi ka gobane dibese ke tsone tse di ba isang tirong, jaanong fa go nale strike-e ga ba ye tirong ka gobane ga gona se se bayang ka sone.

Ke akanya gore dibese di tsamaye ka nako e rileng ke gonne go na le batho ba ba theogelang vroeg go na le ba ba theogelang mo gare ga motshegare go nale ba ba theogelang bosigo jaanong e tshwanetse e ba tseye botlhe ka dinako tse di farologaneng, ga o eme ka maoto mo beseng ke bona e le bothata ka gonne batho ba bangwe ga o a dula sentle.

Ee kile ka siwa ke bese ka ntlha ya boroko ke kile ka robala sebaka tota, ke robetse ke lapile bese be tswa e ntshiya ka gonne e tswa makuku.

Ee mo lefelong le ke dulang mo go lone go nale ditshupetso tsa dibese gonne ke tsone tse di tsayang bana ba sekolo di ba isa kwa sekolong, e bile go na le di tsaya le le baagi ba bangwe ba ba yang ditirong ke bona e le tshupetso e ntle tota mo baaging ka gobane ya re thusa dibese e tsaya batho ba ba ntsi e tsamaya nako e tsaya vroug e tsamaya goseng thata maar e tsaya batho ba ba ntsi go nna le teke.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe gonne go nale metse e nngwe e e leng mo dithabeng go nale metse e mengwe e e leng mo thoko ga metsi a matona, dibese ga di tsamaye mo.

E le selo se se siameng e ba ama sentle ka gonne dibese ga di tshele lookwane le le ntsi thata jalo di ba ama sentle ka gonne ba kgona go tshela lookwane la kgwedi e be kgona ba kgona go tsaya batho ba bantsi ba ba isa ko ditoropong ka lookwane le ba le tshetseng for kgwedi ba ira madi a mantsi.

Ke akanya bese nka e fa lesome lotlhe ka gonne dibese di a thusa, di thusa thata ka gobane di kgona go fitlha ka nako ko dikolong, kgotsa re kgona go fitlha ka nako ko ditirong.

Kgang eo ga e ntshware sentle e le tota ka gonne dibese di ne re thusa di re thusa ka bonako kwa tirong di thusa le bana ka bonako kwa dikolong ke bona seng go ka etsa gore ba leke go busetsa dibese gape re tsamaye ka sone.

Ke letshwao le le bontshang gore o eme letshwao le le bontshang gore o tsene, ga letshwao la le tlhagileng fa o gore o eme, wa ema ga le tlhagise gore le le bontsha gore o tsene dikoloi di fete le bontsha gore o.

Kotsi e ka tlhagelelang motho yo o tsamayang ka maoto go ya ko tirong, ke kotsi ya go thulwa ke koloi o kgotsa kotsi ya go bobola a santse a tsamaya ka maoto a ba sa ikutlwe sentle.

Dipoelo tsa go tsamaya ka baesekele ke gore o fitlha ka bonako kwa tirong e bile ga o tlhoke gore o nne o duela, gonne ke baesekele ya gago, dikotsi tse di ka mo tlhagelelang mo tseleng fa ntsaya tirong ke go thulwa ke koloi kgotsa go bona kotsi e.

Go diriwa dipone tsa mmila gore dikoloi di kgone go bona nako tse e yone e tshwanetseng go feta le nako e sa tshwanelang go feta, ga go sena dipone bosigo go tlile gonna le dikotsi tse dintsi matshelo a batho a mo kotsing.

Mebila a ga pula ena mebila ya senyega e bile ya dama go tlala metsi a mantsi mo mebileng batho ba ba ye ditirong ga go na le pula ga ba kgone go ya ka bonako ka gonne pula e tlabe e na thata and e pula nako nngwe o kgona go tsenya dikoloi mo kotsing di kotsi di kgona go diragala.